Ba dirisa ditlankana tsa go tshwana le ID ya gago le bosupo ko o dulang ko teng kampo seteitemente sa banka.

Ga ke go furaletse botshelo jo bo ka kwano ba ba maikarabelo a go bona madi a ka ke bao ba ke tla be ke ba kwadisitswe jaaka di-beneficiary mo di inšorenseng tsa ka.

Credit score ke tlhaloganya gore ke score sa gago se ba se check-ang gore a mme o ka kgona gore o reke sejanaga, a o ka kgona go se patela sentle o se itsenye mo dikolotong tse dintsi thata, a o ka kgona go afford-a sekoloto, a o ka kgona go afford-a go reka sejanaga jalo le jalo.

Go buisa nnete, ga ke kgone go naya motho tshedimosetso ka ga kopo ya overdraft-e gonne le nna ga tle tlhaloganye sentle overdraft-e ke eng, ga ke ise ke e tlhaloganye go le kalo so ga ke batla go feleletsa ke naya motho, ke mmolelela ka overdraft-e e e leng gore le nna ga ke e tlhaloganye.

Ga go kgonagale gore fa o le mo mmeleng o bo bulela lesea la gago karata ya polokelo gonne ga ise a nne le birth setifikheiti gonne ga ise a tsalwe, gore a nne le karata e e leng ya gage tshwanetse a ba na le birth setifikheiti kgone go dirisa ID number ya gage mme fela go botlhokwa go mo bulela go romela madi o ka kgona go mmulelela mo tlase ga akhanto ya gago mme fela a dirisa akhanto ya gago, a dirisa banka ya gago a sena karata ya gage.

Batho ba bangwe ga ba kgone go dira kopo ya meputso ka nako e e rileng ka gore o fitlhela ba berekela dikhamphane tse e leng gore ga di bakwadise UIF.

Ditlankana tse di tlhokagalang gore motho a bula akhaonto ke ID, ke pampiri ya bosupo ba gore o nna ko kae and then-e ke madi a e leng gore o tla tsenya mo teng ga akhaonto ya gago ya tšheke fa o fetsa go e bula.

Baadimi ba ka netefatsa gore ba dira dipatlisiso tsa go ba feleletsa ba bone theko e e siameng ba sa ya gongwe le gongwe fela go leka go kadima madi, ba batle dipatlisiso ba itse gore tšhelete eo ba ka kgona go e busa e na le le di-interest-e tse di kwa tlase.

Ke nagana gore ba baya nako or ba dira nako e e beilweng gore o kgone gore beye madi a lekaneng.

Gore motho a bule banka go tlhokega ID ya gage go tlhokega le bosupo ba kwa a dulang ko teng, go tlhokega le madi a a tla tsenyang go activate-a akhaonto ya gage. Go sireletsegile go nna le akhaonto ya banka, go sireletsegile thata 'cause o a itse madi a gago a bolokosegile ga go tshwane le ga o a ebile ko ntlong and-e go botlhokwa go nna le akhaonto le fa o sa dire gore o i-save-ele madi, le ga e le a go ithekisetsanyana di-Switch-e o kgone go a tsaya o a beye ko bankeng gore le motlhang o ka kry-ang tiro o seka sokola o itse gore o na le banka, o na le akhaonto.

Ba lebelela credit score ya gago go netefatsa gore o ka kgona go adima madi, or mme o ka kgona go feleletsa o a busitse credit score e thusa go ba bontsha gore a o o patela diakhaonto tsa gago, o patela dilo tse tsotlhe tse o di kolotang sentle nako, e ba bontsha gore a mme ba ka kgona go go tshepa ka go adima tšhelete ya gago ba itse gore o tla kgona gore o e buse.